Ngokucabanga kwami kubaluleke kakhulu ukuthi izingane zikhuliswe ngabazali bobabili ngoba uma ngabe abazali bekhona bobabili empilweni yezingane, bayakwazi ukuthi bazibambisane bakhulise lezi ngane, bazifundise inhlonipho. Uma okunye kumphuma, omunye uyakwazi ukuthi avale leso sikhala, baqhubeke abantwana bakhule kahle ekhaya elifudumele elinothando. Iy'ngane ziyafundiseka ukuthi noma kuthiwa abantu bebabili kuba khona ukuthi nike nihlupheke, kodwa nihlezi nindawonye.

Izindlela zokufundisa ulimi nokufinyelela kwalo emphakathini eyahlukene enamasiko amaningi, ezinye zazo ukuthi sibukele umabonakude. Kumabonakude kunokudlala izitoli, amamuvi akhuluma ngamanye amalimi namanye amasiko. Ngakho-ke nathi sigcina sesifunda, sesithatha lapho sikwazi ukuthi sigcine sesazi amasiko amaningi namanye futhi amalimi.

Izeluleko engingazinika insizwa ukuthi, empilweni yonke into inesikhathi sayo, ungajaheli ukwenza izinto ngoba ubona abanye abafana bekwenza noma abontanga bakho bekwenza. Yenza into ngoba sekufike isikhathi. Okubaluleke kakhulu ukuthi zivikele, uphinde wazi ukuthi isinamuva liyabukwa.

Imigubho yendabuko yamaZulu angiyiboni ishintshe ngendlela embi noma ngendlela thizeni ngoba sekukhona ubuchwepheshe. Uchwepheshe lalenzelwe ukuthi lwenze izinto zibe lula, ngisho nanokuhwebelana kube yinto eyenzeka kahle emhlabeni jikelele.

Ngiyakholelwa ukuthi kubalulekile esikweni lamaZulu lokuqeqeshwa abadala nabeluleki ngoba indlela ibuzwa kwabantu abaphambili. Abantu abadala sebabakhona babona, bayazi ukuthi uma wenza ukuthi imiphumela inokuba kanje, uma ngabe uhamba ngale ndlela unokufikelela ngakuphi. Ngakho-ke ngibona kubalulekile ukuthi umuntu athathe iziyalo kwabalulekile noma abadala uma ngabe besiqeqesha, umuntu elalele.

Imizwa yami uma ngabe isihlobo sami singathuthela kwelinye ilizwe elisha futhi engalazi ulimi, ingahlangana kakhulu, ngingake ngijabule ngiphinde ngingajabula. Ngoba ngimesabela ukuthi uyophila kanjani nabantu angabezwa. Kodwa-ke manje ubuchwepheshe sebenza izinto zaba lula kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi ufake kumakhalekhukhini ama-app, akwazi ukuthi asizane ngolimi. Futhi ungakwazi nokuthi ubheke abantu abayimbumbe, abahlala kulelo lizwe, abasuka ezweni lakho futhi abakhuluma izwi lakho. Ungakwenza kanjalo, ungakwazi ukuthi usheshe ufunde ukuthi izinto zenziwa kanjani. Ungagcine usufundile nanolimi lwakhona.

Uma umndeni wami ungangikhethela umuntu engizoshada naye, cha, angeke ngize ngivume ngoba ngikholelwa ukuthi umuntu umshada ngoba umthanda ngokweqiniso. Kanti uma ngabe ngizoshada umuntu engiphoqiwe noma engihlelelwe ukuthi ngishade naye, angeke ngize ngimthande, angeke futhi sihlale ngokuthula nangokuzwana.

lwenze izinto zaba lula kakhulu. Impilo ayishintshe ngokuthi labo abasemadolobheni bayakwazi ukuthi baxhumane nalabo abasemakhaya. Bakwazi ukuthi bazwane, baphinde futhi bazane ukuthi baqhuba kanjani ngokwempilo.

lwami, imindeni inokwazisa abantu abadala uma ngabe umntwana esezelwe endaweni. Ebese-ke umndeni uma usuhlelile wakhuluma kahle, bese uyabamema umphakathi ukuthi uzogubha ekuzalweni kwengane. Bese kuba yilapho-ke sekwenziwa khona imigubho ngendlela okumele yenziwe ngayo.

Ukugubha noma ukwazisa isibongo sami, ngingathakazelela kakhulu isibongo sami, noma ngibongelele isibongo sami. Lokho kuveza injabulo, kuveze nanokuthi ngiyabonga ngesibongo sami. Kuveza ukuhlonipha kuthina njengamaZulu.

Ngokubona kwami, inani lelobolo akumele kube into enkulu kakhulu, kepha kumele kube yinto ezojabulisa umndeni futhi yakhe ubuhlobo obuhle. Ngoba thina njengamaZulu manje sesiyakhohlwa ukuthi uma ngabe kwenziwa ilobolo kusuke kwakhiwa ubuhlobo obuhle, hhayi ukuthi kusuke kudayiswa ngengane.